Ibhasi ngiqale ukuligibela eminyakeni eyishumi eyedlule. Ukuhamba ngebhasi kuthatha isikhathi esithe ukuba side ngoba lilayisha kakhulu futhi nalo likhulu kodwa-ke kuyasiza ngoba inkokhelo yakhona ayifani nezinye izithuthi.

Iphrofithi eningi nokuqasha abanye abantu futhi abaningi kusho ukuthi ukwanda kwamathuba emisebenzi nokushesha kokufinyelela kwempahla lapho edingeka khona.

Ngibona kunganele, isidingo sawo sikhulu kakhulu emphakathini futhi sidinge, adingeka ngawo wonke amahora.

Izitimela zilekelela ngokuthi ziyakwazi ukuthutha impahla ngentengo ephansi ngoba azinazo izindleko ezinkulu.

Yebo, zibathinta ngokwahlukile ngoba osomabhizinisi abancane uma be-oda ba-oda kancane kancane noma ubuningi bempahla abayi-oda-yo abulingani nobuningi bempahla e-odwa osomabhizinisi abakhulu ngalokho osomabhizinisi abancane bagcina belimala ngokwezindleko kodwa osomabhizinisi abakhulu balimala kancane ngoba iy'mpahla bay'thenga ngobuningi.

Nge-Rea Vaya ibhasi elisebenza ngaphakathi eGoli. Lihamba ama-city ase-Gauteng futhi liyashesha, lihamba ngezikhathi ezithile kuphela.

Usizo oluhle futhi olubalulekile olusizayo nolukhuthaza imphakathi ngezindlela ezahlukahlukene.

Zingenziwa ngendlela yokuthi umuntu uma ehleli phakathi akwazi ahlale comfortable noma anethezeke futhi akwazi ukuzelula, kube ne-space phakathi kwezihlalo ey'phakathi.

Ubuchwepheshe obungasetshenziswa obama-app, okuzokwazi ukutshela umuntu ehleli ekhaya ukuthi ibhasi lokuthi lihamba ngasikhathi sini futhi lisuka ngasikhathi sini kwenye indawo, lifike ngasiphi isikhathi?

Ukuphepha kwabagibeli nokuthi bezizwe bemukelekile futhi benethezekile ohambeni lwabo.

Yebo, kungabe kwenziwa ukungaphatheki noma ukwebiwa kwe-copper emzileni wesitimela okuphazamisa ukuhamba kwaso.

Ukusebenzisa ezinye izinqola zokuthutha njengama-taxi noma uku-hike-a, ukucela ukugitshezwa ezimotweni ezincane ezibheke kule ndlela engiya ngakuyo.

Imboni ingathola ubuhlakani obusha, ngeke kwaba nokuphazamiseka ekuthengeni kwempahla ngoba njalo kuhlale kukhona ubuchule nobuhlakani okuqhanyukwa nabo makuba ney'nkinga ezintsha.

Kufundiswa kwabashayeli ngokuphathwa kwabagibeli nezinhlelo ezenziwayo zokuthutha emphakathini, kubukeke ngezigodi nangezinamba zabantu abaqhamuka kulowo mzila bese i-transport ikalwa ngokwezinamba zabantu.

Kungakhuphuka kakhulu izindleko, kungabalimaza ephaketheni futhi kungaba nenkinga yokuthi sekuzofanele bekhokhe okukhulu kunalokho abakujwayele kodwa sekungaya ngokuthi lapha abathola khona noma imiholo yona isuke ikhuphukile yini noma cha. Uma ikhuphukile imikholo, yonke into ingaqhubeka njengoba kade injalo kodwa mawukuthi imiholo yabo ayikhuphukile, kungaqala kwehle izinga labantu abagibelayo izithuthi.

Ezindaweni ezisemakhaya kusenzima ukubhekelelelwa noma ukunakekelwa kwabantu abadala kwezokuthutha kodwa ezisemadolobheni kubukeka sekunazo izinhlelo ezithile ngoba sekuba namasithi abekelwe abantu asebebadala enqoleni yokuthutha.

Ayikho enye indlela ngaphandle kokuhlala ebhasini ulale phakathi kuze kube kuyasa ngakusasa, kubonakale-ke ukuthi mase kusile lithatha isikhathi esingakanani ukulungiswa lelo bhasi.

Cha, azikafinyeleli kubantu abakhubazekile kodwa zingathuthukiswa ngokuthi kube nendlela yokuthi bayakwazi nabo ukungena emabhasini abantu abakhubazekile njengokuthi mhlawumbe kube nesitebhisi noma kube nento ebekwayo yokuthi kukwazi ukungena i-wheelchair.